Re apara diaparo tsa makgabe mme go ya le dingwaga ga di ne di ntse di feta di ile di a fetoga re a feleletsa re apara diaparo tsa kwa moseja.

Nnyaa, ga ke akanya gore meaparo ya setso e ka aparwa ko di-conference.

Ke nagana gore moaparo wa setso o ke naganang gore o montle ke moaparo wa ma-Xhosa ka gore moaparo wa bone tsa bone di ditelele ebile o khurumetsa le matsele.

Ga ke nagane jalo ka gore diaparo matsatsing ano tsa setso ba di dira gore di khurumetse matsele.

Diaparo tsa setso di mebala ya tsone le ka moo dibaga tsa teng di logilweng ka teng ke tsone di kgonang go lemosa motho gore o wela ko setsong sefeng.

Diaparo tsa mosadi o nyetsweng di tshwanetse e nne diaparo tse di bontshang gore mosadi o o nyetswe, e nne diaparo tse di phothulogileng eng tse di welang sentle mo mmeleng wa gage, tse di seng dikhutshwane ka gore o tla feleletsa a ngoka borre kgotsa banna ba bangwe.

Diaparo tsa Setswana di diriwa ka letlalo la kgomo mme letlalo le la kgomo le ka gore ba-Tswana thata thata ba tlotla kgomo, diaparo tse ke di itseng tsa Setswana ke makgabe ke seope.

Ke akanya kamano e e leng teng ya diaparo tsa setso le ya tsa basadi e le gore setso bogologolo, diaparo tsa bone di ne di le dikhutshwane mme basadi matsatsing a ba rata go apara diaparo tse di khutshwane.

Ke bona tota fela diaparo tsa setso di ka tshela le tsa fashion-e mme ba di kopantshe mole le mole di ka nyalana, di ka tsamaisana.

Ditso tse di farologaneng diaparo tsa bone le dikhutshwane mme ke ka moo diaparo tsa basadi di leng dikhutshwane tsa fashion-e mme diaparo tsa setso di na le seabe se segolo thata mo go bolokeng ngwaoboswa ya rona.

Le akanya gore mo mabenkeleng ba batla go dira go bontsha batho gore basadi le banna ba a lekana mme ga re tla go lebelela, dilo tsa bone ga di tshwane basha dilo tsa bone di tletse di dintsi ebile di galalela thata fa tsa borre di le kwa tlase, di se dintsi ebile mebala ya bone ga se e galaleng.

Ditiragalo tsa hisetori le diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi di ile di a dira gore basadi ba apare dilo tse di khutshwane ba tlhagise nama mme seo se dira gore batho, basadi ba re ba ipela ka mebele ya bone.

Batlhami ba fashion-e ba fetola diaparo tsa setso go le gontsi, ba tsaya dilo tsa setso ba di fetola ba dira se bone ba se o tla bona o shebile selo o bona gore se ke sa setso se se rileng mme se farologane mo go sa setso se o se tshwanetseng gore se nne ka teng.

Diaparo tsa setso tsa basadi di ile di a tlhabololwa thata ka gore bogologolo basadi ba ne ba ntshetsa matsele ko ntle mme matsatsing ano diaparo tsa bone tsa setso di khurumetsa matsele ebile di tsamaya mo lengweleng tse dingwe di ko tlase ga di tshwane le tsa makgarebe.

Diaparo tsa basadi o di bona ka gore e nne sekete sa setso ebile o di bona ka moo di kgabisitsweng ka teng, seo se bontsha gore di dira basadi gore ba nne bantle.

Fashion-e e ka dirisiwa mo setšhabeng ka go ruta batho, bašwa gore ba itse go roka mme seo se ka tlisa gore batho ba kgone go nna le seo ba se dirang, le ba ba kgapetsweng kwa thoko ba ka kgona gore ba tsene ba kgone gore ba roke ba dire fashion-e.